O re ho bohlokwa haholo ho ya lebollong, lebaka le etsang hore ho bohlokwa ke hoba dithuto tse le ithutang tsona mo lebollong. Ba le ruta ho hlompha batho ba baholo, ba le ruta ho nahana jwale ka banna, ba le rutang molemo wa ho ba monna le bohlokwa, bao ba monna. Ntho tse monna tlamehile hore a di etse hore ho bonahale hore ke yena monna.

Ntho e etsang hore ke se ke ka rata karolelano ya lefatshe ke hobane ho shebuwa hore ha Mantaiseng ba bangata hakakang. Ho phethwe hape ho shebuwe ha Motaung hore ba ba kakang kapa ka palo. Ka mo ka tsela eo ke moo ba tlo re arolelang lefatshe. O tholahale hore ha Mantaiseng ba bangata, jwalo ho tjho hore ha Mataiseng ba tlo thola lefatshe le le le lengata. Ke eo e ke sa e rateng ka taba ya karolelano ya lefatshe.

Ho na le phoso hore batjha ba hona tje ba dula ditoropong. Lebaka le etsang hore ho dulwe toropong ke hobane mmuso ha wa leka ka hohle hore ho wetse hore ho bane le mesebetsi mahaeng. Jwale ho ke mang a tla dula mahaeng a dulele le setso? Hobane ho tlamehile hore re ye ditoropong re kgone ho sebetsa. Hobane ho bua nnete re kekebe ra dulela setso ho ka se jewe setso ka tlung. O tlamehile hore ho sebetsiwe. Hoja mmuso o ile wa lokisa mahaeng hore ho bane le mesebetsi re ne re tla dula mahaeng, re ithute setso ho sebetsuwa. Re kgone ho beha borotho tafoleng.

Ntho e re etsang ho lokisetsa lenyalo heso, ke hore re etsa ka bohle hore ntlo e be sekono, ntlo e be sekono ntlo e be ntle. Ha ho qetuwe moo re reka dijo tse o tlamehile di rekiwe ho wa lokiswa ho wa phehiwa. Ho etsuwa tsohle tse tla thabisang batho pele re ka etsa jwalo. Re etsa molemo wa hore re jwetse batho moo re dulang teng hore ho tlo ba na le lenyalo.

Lebaka le etsang hore ba phele sebaka se se telele ko hobane dijo tse ba di jang ke dijo tse hlekilweng. Ho na le balemi ho na le bo radipolasi, ke ka hoo ba phelang nako se se telele. Jwale ho hlokahala hore le rona dijo tse re shebe dijo tse re di jang. Ka tsela eo, re tlo kgona hore re phele bophelo bo bo telele. Ba itlhokomela batho ba mahaeng.

Nna ho ya ka nna nka se dumele batho ba baholo, ha ba rera ngwanaka hobane, hangata ha ba ha ba ba rere mabitso a monate. O tla thola nako tse ding ba reile ngwana Tshokolo, ho thwe lebitso ke serero. Ngwana e tla be a sokola bophelo ba hae kaofela ka baka la lebitso leo a reilweng ka lona, jwale nna ha ke dumele.

Ha ke ha ke motho ya tsamayang mekete, ebile ha ke mongata meketeng, lebaka le etsang jwalo ke hobane moo ke dulang ha ho tlohe ho na le mekete e mengata ya setso hohang, hohang. Empa nka lakatsa hore ke ke ke bone hore ho etsuwa jwang meketeng ya setso.

A sa ntho eo ke hobane ngwana o wa phela, ke ka hoo re mo reha lebitso a sa belehiwe. Hangata, setso se ho thwe ngwana ha o mo behe lebitso a sampana a le ka mpeng. Hobane ho ka etsahala hore a etse jwang, a fete hobane motho ha le mmeleng dintho di ngata tse ka etsahalang a santse a le mmeleng. Ke ka hoo.

Tumello e ke leng ho yona ke kene ho yona hobane ke le motho a holetseng, hare ho yona ebile ke bona e mphidisa. Ke ka hoo ke le hara tumelo eo e ke leng ho yona. Ke hotse ho yona, ke hotse ka tlung ho etsuwa jwalo ka hoo ke le ho yona. And ha ke bone letho e leng phoso ho yona tumelo eo.

Mosadi ke mosadi o tlamehile hore a bonahale. Mosadi ke seshweshwe. Rona Basotho re ikgantsha ka ho apara dishweshwe le kobo tsa rona tsa basadi. Ke ka hoo ho thwe mosadi ke seo a se aparang.

Sampane ke kena sekolo, O kile ho wa bana le morutisi o ileng a re ruta ho bopa ka letsopa. Ho ne ho le monate hobane re kgonne hore re ithute ho etsa dikopi, re kgonne ho thusa ho etsa di-drink re kgonne ho ithuta ho etsa ntho tse ngata. Ee nka rata le nna hore ke rute bana ba ka ho bopa ka letsopa.